Ake ngiqale ngethileyi, ithileyi litshengisa inhlonipho. Silisebenzisa kakhulu kwabantu abadala, nabantu abasivakashelayo bangaphandle nakhona bomndeni, kodwa abasivakashelayo abangahlali nathi, ukutshengisa inhlonipho uma ubalethele ngisho noma ijuzi, noma ukudla noma yini, kodwa nje ithileyi impela libalulekile kuleli ikhaya.

Akushintshanga kakhulu, noma nje akushintshanga sidalwa ngoba thina sisuka emakhaya, ngisho noma isimanje manje nesiLungu sihamba phambili kwinsuku zanamhlanje, ithileyi nje sihlezi silisebenzisa, kunalokho sesithenga amaningi ukuze sazi ukuthi, ithileyi elika baba, ithileyi elikamama, ithileyi eley'vakashi. Nangosofa, sinosofa wababa awuhlali muntu, uhlala ubaba kuphela hhayi impela, impela, sisayibambile, akukho okunciphile, akukho okube nomthelelo kwashintsha izinto ngoba amasiko iwona nje esihamba ngawo.

Ukufunda ikona okushintshe indlela yokuqamba amagama ngoba mesibheka emumva abazali, okhokho, ogogo, babenamagama esiLungu kodwa manje kulezi izikole lezi phecelezi, multiracial, akuvamisile ukuthola iy'ngane esezinamagama esiLungu. Sebejwayele amagama impela nje akhona hhayi esiLungu, noma babanamagama amathathu, noma awu-four kwipasi, sekujwayelekile nje ukuthi ingane iqanjwe ngegama elilodwa noma kube amagama amabili.

Umshado usuhluke kakhulu esikhathini samanje, sesibona ukuthi unkosikazi usenza into efanayo njengobaba wekhaya, mewukuthi uyemsebenzini, nonkosikazi uya emsebenzini, mewukuthi uyafunda, nonkosikazi uyafunda. Sesibona amakhosikazi esenesikhathi esincane kakhulu sokuhlala ekhaya sikhulise iy'ngane zawo, kepha lezi iy'ngane zikhula sezinolaka, sezinomsindo, ngoba abasenaso isikhathi esiningi kakhulu, sokufundisa, sokugada, sokubhekisisa ukuthi ingane isahambe ngale ndlela le ekumele ihambe ngayo.

Ngisho noma kuthiwa isedolobheni kodwa kuyenzeka ukuthi wakhe urawondi, noma wakhe indlu ozoyihloniphisa kube eyabantu abadala, la uzobeka khona zonke izinto zesintu, la wenzela khona zonke izinto zesintu, wazi ukuthi leliya rumi leliya elakhiwe ngaphandle elezinto zesintu. Iyona into engenza ukuthi isisize ukugcina isintu namasiko ethu njengoZulu.

Yebo, impela alahlekelwe ubuqiniso bawo ngoba sebeqhudelana ngemali, abasagcini usiko njengoba kwakwenziwa kudala emandulo, sebeqhudelisana ngokuthi ubani okwazi ukuhlula omunye. Kepha lokhu sekwenza ukuthi ngisho ingane engabe igqoke isigege sesigqoka isidwaba ngoba isidwaba siyabiza. Kepha intokazi uma imula migqoke isidwaba kube ngathi isuka emalini. Ubuchwepheshe Impela buyayimosha amasiko ethu, ngoba sekunokuqhudelana okungenaso isidingo.

Ukukipita kuletha iy'nkinga ey'ningi ngoba kutshengisa ukungahloniphi. Awuhloniphi awulihloniphi ikini la osuka khona, awuhloniphi la oyoganela khona. Usuvumela imizwa ikuvimbe ngoba nakhu usujahe impilo yomshado, kodwa ongawona umshado ayinayo inhlonipho ukukipita.